Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batho ba le bantsi ba ba tlhokang tiro. Ka gonne batho ba ba tlhokang tiro ga ba na madi. Ka jalo, go le gantsi ba dirisa data eo go batla tiro kgotsa go dira mo mmerekong e e farologaneng jaaka ya inthanete kgotsa go kry-a gape le tshedimosetso ka me mmereko e leng teng. Ka jalo, ditlhwatlhwa tse di kwa godimo di bolaya batho or di a ba retelelwa gore ba kgone go dirisa inthanete batho ba sa berekeng.

Go le gantsi nna ke reka data ya sim card sa Cell C and gape data eo yone ga e tlhwatlhwa godimo e tlhwatlhwa tlase. Go le gantsi ke reka data e tseya matsatsi a le supa mo bekeng. Ka jalo, e mpha one nngwe kgutlho tlhano ya di gig mo bekeng. Data eo ya nthusa ebile e a nna teng sebaka mo founung ya me.

Ke rekile data ya diranta le makgolo a some a mabedi le botlhano. Data eo e ne e le ya sim card sa Cell C. Data eo e tsere lebaka le le telele, e kgona go fetsa kgwedi ka gonne e ne e le e ntsi.

Ke ka rata go dirisa data ya di gig dile makgolo a matlhano, ka gonne e ka kgona go fetsa kgwedi yotlhe. Ke rata data eo fa e ka tsena fa kgwedi e simolola, ka gonne e tla dira gore ke kgone go bona gore or-e gape ke kgone go itse gore data e tlo fela mo kgweding e e tlang e e felang ga e thoma.

Go tsenywa ga mafaratlhatlha a five G, o ka dira gore mogala wa inthanete o nne yo o sianang tota. Gape e dira gore dilo di sa tseya sebaka fa o di load-a. Ka gonne e fa batho ditšhono dile dintsi gape e ka dira batho gore ba seke ba sokola ka inthanete kgotsa network-e.

Tsala ya me fa o na le founu e ntšha ka jalo ntho e o e tshwanetseng go e dira ya ntlha, ke gore o tsenye sim card se o se ratang or se o ka se lakatsang gore o nne le sone. Fa o fetsa o ka leletsa megala e itseng gore o reke data. O kana wa tsenya airtime pele ka gonne o kgone go reka data. Jaaka gore o kgone go reka data ka gonne go botlhokwa gore o bue le balosika le ditsala. Data eo o ka reka data ya dikete dile dintsi e e tlo go tseyang matsatsi a le matelele gore o kgone go bua le bone.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako ke tla itshoka gore kgwedi e fela fa ke nnang le madi ke kgone go reka e nngwe. Ka jalo, go le gantsi ke tshuba di mo founung ya me tse di dirang gore data ya e bolokesege gape e seke ya fela ka pele. Ke a tshoga gore ke seke ka fa batho data ya me kgotsa ke ba ba thuse ka data ya me, ka gonne ke batla gore e bolokege gape gore e tseye sebaka.

Go le gantsi fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa, fa ke fetsa Ke go fetelela gore e nne data. Ka gonne di data tse di rekisiwang kwa lebenkeleng di tlhwatlhwa e kwa godimo nna ga ke kgone gore ke di reke. Ka jalo, ke reka mowa, fa ke fetsa go reka mowa ko fetola gore e nne data. Fa ke fetsa go reka mowa jalo go na le ditlhatlhwa mo founung ya me tse ba di mphang gore nka reka data ya bokae e e tla tseyang sebaka. Re ka boloka madi ka go dira jalo, ka gonne go reka data straight go fetsa tšhelete kgotsa madi a motho.

Fa tsala ya me a sena data mme a batla go romela email-e ya go kopa tiro nka arogana le data ya me. Go arogana le data ya motho, selo se o se dirang santlha ke gore o dule hotspot-e, mme ga o fetsa e be o bula data ya gago mo founung ya gago. Ka jalo, o ka mo fa di namoro tse se ntseng a di tseyeng founu ya gago gore a kgone go arogana le wena data ya gago.

Diphetogo mo ditlhatlhobong tsa data di tla ama badirisi go le gantsi. Batho ba le bantsi ba ka leka go dirisa data e e sa lekanyediwang. Ka gonne ke yone e e tsayang sebaka and-e gape if ba ka dirisa eo ba ka ifumanega ba kgona go e dirisa sentle ebile gape ba seka ba tshoga gore e tlile go fela.